Ipulazi lewayini elihlela okwandisa izivini zalo ukuze likhiqize amagilebhisi amaningi, kuzomele ukuthi licale ukutshala uma kuphela ubusika noma uma kuqala ihlobo. Lena isizini ekahle kakhulu ukuthi ingakhiqiza izithelo zamagilebhisi amaningi.

Izinto ezingakhathaza kakhulu ezemvelo ezihlobene nokukhiqiza kwesikhumba, ama-pesticides. Uma kusetshenziswa ama-pesticides endaweni lapho kutshalwe khona, kungenzeka ukuthi ahlukumeze indlela izithelo ezizophuma ngakhona. Ezinye izithelo zingafa nokufa zingasakhuli kahle.

Zinalo ugalelo ku-GDP, kanye nezimali ezingenayo eNingizimu Afrika. Ugalelo lwezilimi lukhulu kakhulu, ngokuba siyakhona ukuthi si-exchange ama-products we-agriculture kumanye amazwe ukuze kubekhona imisebenzi nokuthi ezomnotho eNingizimu Afrika zikhone ukukhuphuka.

Zitshalo engizibona zitshalwa abalimi abafusayo endaweni yangakithi, izitshalo ezifana nombila, amatamatisi, iklabeshi, ispinashi kanye ne-sunflower.

Into engenziwa abalimi ukukhuphula i-tourism yaseNingizimu Afrika, ukuthi benze indawo zabo zibe zinhle baziphendule ama-guest house, bese kuba nama-programmes afundise abantu ngezindaba ze-bee harvesting, ne-agroforestry, ne-water harvesting. Lezo zindawo zingaba izindawo ezinhle futhi ezikhona ukufundisa abantu ngokubaluleka kwi-agriculture eNingizimu Afrika.

Indima isikhumba esizoyidlala ekwakhiweni komkhiqizo esikhathini esizayo ukuthi, kuthengiswe imifino nokudla oku fresh. Kungathengiswa ukudla okudala kuhleli, futhi kwenziwe nokuthi kukhishwe ama-products we-GMO kubuyiswe ama-products anembewu, khona abathengi nabo bazokhona ukutshala imifino nezithelo ezindaweni zabo zokuhlala.

Into ebangela ukushintsha kwesimo sezulu i-climate change ngokuba i-climate change le idalwa ukuthi thina sisebenzisa kakhulu izinto ezingcolisa umoya. Lezi zinto ezingcolisa umoya ezifana ne-acid, zenza ukuthi kube nama-acid rain, lama-acid rain awalungelanga izitshalo zethu. Kumele abantu bezolimo abatshali baziqeqeshe kabanzi nge-climate change, ngokuba esikhathini samanje isi-affect-a kakhulu.

Abalimi babhekana nesimo esibuhlungu kakhulu uma kufika lesikhathi sokushintshanisa, ngokuba izinselele zakhona ziphakeme kakhulu. Lokhu kudalwa ukuthi kungenzeka ukuthi balahlekelwe imali eningi noma izitshalo zabo zingasakhuli kahle njengasekuqaleni. Ukushintshanisa izitshalo kumele ukuthi wenze isiqinisekiso sokuthi umhlabathi uvunile, nokuthi uma lesi sitshalo uyositshala endaweni entsha sizokhiqiza izithelo nemifino ekhulile futhi enempilo. Lokhu kwenza abelimi ukuthi bakhiphe imali engaphezulu ukubhadala abasebenzi babo kanye futhi nokubhadala abantu abashintshanisana nabo.

Abalimi abaningi babhekana nokushoda kwamanzi, ngokuba amanzi awasekho kakhulu eNingizimu Afrika. Lokhu kwenziwa i-climate change, okwenza ukuthi abalimi kumele ukuthi bafunde ukonga amanzi. Kumele bonge amanzi kanjani? Kumele bakwazi ukurisakila amanzi, babe nezitshalo ezikhona ukugcina amanzi. Kumele futhi emasimini benze ama-water ponds. Lama-ponds azokhona ukuthi bakhe kuwo amanzi, bathele futhi izitshalo zabo, ngokuba uma bangakenzi lokho izitshalo zabo zizoswela amanzi. Lesi isikhathi esinzima kakhulu kumele futhi abalimi bazifundise kabanzi ngokuthi iyini kanti i-climate change futhi bazifundise ngolwazi lwe-water harvesting.

Ukufuduka kwabantu ezindaweni zasemakhaya baye emadolobheni, kuyithinta kakhulu imiphakathi yabalimi, ngokuba abasenabo abantu abazosebenzisana nabo emasimini. Abantu abaningi bagodukile baya emadolobheni futhi lokhu kuthikazisa kakhulu umnotho wabalimi ngoba abantu uma sebaphumile baye emadolobheni abasasapoti kakhulu abalimi basemakhaya, sebathenga izithelo nemifino yasemadolobheni bakhohlwe ngabalimi basemakhaya. Abalimi basemakhaya bayathikaziseka, kakhulukazi ama-small scale farmers ngokuba abalimi abakhulu be-substance farming yibo abageyina imali kakhulu uma kufika le sikhathi.

Ngiyabonga kakhulu, mngani wami ngalesi sipho ongenzele sona. Ubusika azange buthole amandla phezu kwami. Lesi sigqoko sihle futhi siyafudumala. Ngiyasigqoka mhla zonke izinsuku, uma ngiphuma ngiya esontweni noma ngiya edolobheni, ngisithanda kakhulu. Lesi sipho sakho sibalulekile kimina ngokuba kusebusika futhi siyangifudumeza futhi sifuna siphuma kumngani wami oyilunga lomndeni wami. Ngiyabonga mngani.

Mngani, ngiyakubongela ukuthi ucale ibhizinisi lokuthengisa imifino kanye nezithelo. Izithelo nemifino zibalulekile kakhulu futhi ibhizinisi lakho lizokhuphuka likhuphukele liya phambili, ngokuba wena uthengisela thina abantu balapha elokishini. Mina njengomngani wakho ngiyakubongela njengokuthengisa isithelo esifana nama orenji, ngokuba ama orenje ano-Vitamin C, u-Vitamin C unceda kakhulu ukusizana nama soja womzimba uma sigula sihlangabezana nokugula okufana njenge-flu, nokukhwehlela, kanye nokuvaleka kwesifuba. Ngithi ngiyakuseka mngani wami kuleli bhizinisi lakho, ngokuba njengoba kusebusika u-Vitamin C simdinga kakhulu emzimbeni yethu.